Ga jaana ga gona ditirelo tsa dipalangwa tsa botlhe tse di diretsweng bagodi ka tlhamalalo mo lefelong la me. Go simolola tirelo ya go tsamaya ka ntlo le ntlo kgotsa ya go leletsa bagodi go tla thusa thata bagodi ba ba nang le mathata a go tsamaya. Mo godimo ga moo go ba naya ditlhwatlhwa tse di fokoditsweng le dikoloi tse di kgonang go fitlhelelwa go ka tokafatsa ditsela tsa bone tsa dipalangwa. Dithulaganyo tsa go kgweetsa ka boithaopo le tsone di ne di ka naya tshegetso e itebagantseng le maeto a botlhokwa.

Go fokotsa go pitlagana thata mo ditereneng, oketsa makgetlho a diterena mme oketse ka dikolotsana kana tse dingwe ka di ura tsa tiro. Rotloetsa mosepele e seng ya setlhoa ka di ura tsa tiro tse di feto-fetogang le diphokoletso tsa dituelo. Tokafatsa mafaratlhatlha ka diterena tse di kgolo le taolo e e botoka ya seteišene. Fana ka tlhagiso leseding ya bongata ba nako ya nnete go thusa bapalami go kgetha dinako tse sa tlalang thata le dikoloi.

Ditsala keresemose eno a re dire e kgethegileng tota, ka go ya kwa park-eng ya metsi. Akanyang fela re gasega, re tshega mmogo le go utlwa boitumelo jwa park-a eno mo letsatsing. Ke tsela e e siameng thata ya go keteka ka dipalangwa dipalangwa tse monate, metsi a bothitho le maikutlo a moletlo go dikologa, re ja dijo tse monate. Re tla tlhoma dikgakologelo tse di kgakgamatsang le go abelana ditshego, tse di tshwarang moya oa keresemose tota. Ee, go tla nna monate ditsala a reyeng ko park-eng ya metsi.

Batho ba dirisa dibaesekele go ya tirong, ka gonne ga di senye tikologo, ga di je madi ebile di rotloetsa botsogo a ka go ikatisa. Le fa go ntse jalo bangwe ba tila go tsamaya ka baesekele ka ntlha ya go tshwenyega ga pabalesego, go tlhoka ditsela tsa baesekele le kotsi ya bogodu. Fa baesekele ya gago e utswitswe bega bosenyi joo kwa maplasing ka bonako, o nneele tlhaloso e e feteletseng mme o bone nomoro ya kgetsi. Gape kwadisa bogodu mo tshedimosetso tsa dibaesekele tse di utswitsweng tsa selegae, le tsa mo inthaneteng go tokafatsa kgonagalo ya go boela mannong.